A ndzi ta va tsundzuxa hi laha xi tirheke ha kona ekusunguleni kumbe khale, xi nga tirha kahle. Nakona ndzi tlhela ndzi va tsundzuxa leswaku a hi fanelanga hi hela matimba, kumbe ku lahlile thawula eka xipano xa hina. Hi va na ntshembo ndzi va tsundzuxa leswaku hi va na ntshembo eka xipano xa hina leswaku xi ta ya mahlweni xi tirha hi matimba.

I ntlangu wa bolo ya milenge. Hi wona wu nga hlanganisaka vantshwa emugangeni wa ka hina., hikuva vantshwa va wu rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Nakona swi endla leswaku va suka miehleketo ya swidzidziharisi na swipyopyi, va teka miehleketo ya vona hinkwayo va yi veka eka ntlangu wa bolo ya milenge. Va teka ni rirhandzu ra vona va ri veka eka ntlangu wa bolo ya milenge, hikuva swa va pfuna swinene.

Ku vile na nkarhi lowu mutlangi wa bolo ya milenge a nga ni tsakisa hi ku va a hlurile hi timinete ti nga ri tingani leswaku bolo yi ya chaya. Nakona swi ve na nkucetelo wu kulukumba ndzi va na ntshembo na leswaku, na nkarhi lowu taka u ta swi endla swi va tano hi ndlela yaleyo.

Ntlangu lowu ni wu tsakelaka ndzi wu tsakelaka ngopfu i ntlangu wa ku va ku hlamberiwa. Ntlangu lowu ndzi wu tsakela hikuva na mina siku rin'wanyana ndzi navela ku va muhlamberi wa ndhuma eka tiko ra hina, ndzi ri karhi ndzi yimela vantshwa.

Ndlela ya ku hlula a yi olovi, kambe ya tiyiseriwa. Lava a ndzi tlanga na vona a ku nga ri xipano xa ku olova xa ku va ku tlangiwa na xona, kambe hi hlurile hikwalaho ka ku tiyisela, hikwalaho ka ku tshemba leswaku hi ta hlula. Leswi swi ndzi endla ndzi va ni makatla, ndzi va ni ku tsaka, ndzi tela hi ntsako lowu kulukumba swinene, hikuva swi vula swo tala eka rixaka ra hina ku va ku hlurile khapu ya misava.

Mintlangu leswi pfunaka swona eka timhaka ta mintirho i ku va loko ku ri na mitlangu ngopfungopfu matikoxikaya kumbe etipaleni ta mitlangu ta le makaya, vantshwa va nga ya va ya xavisa swixavisani ku va va kota ku ti hanyisa hi mitlangu yaleyo yi endliwaka etipaleni ta mitlangu hi nkarhi walowo.

Ntlangu lowu ndzi ndzi tsakelaka ku wu hlalela, i ntlangu wa bolo ya ya milenge hikuva ku na xipano lexi ndzi xi rhandzaka swinene. Nakona i ntlangu lowu vanhu vo tala va wu tsakelaka, hi yona mhaka hi rhandza ku wu vona hi tele, hi hlanganile, leswaku hi ta kota ku tlangela loko wu hlurile.

A ku ta va ku ri ntlangu wo hlambela hikuva ndza wu rhandza swinene ntlangu wo hlambela. Ndzi va na ku tshemba leswaku rin'wana ra masiku, na mina ndzi ta nghenelela ku va muhlamberi leswaku ndzi ta va muhlamberi wa ndhuma nakona ndza swi rhandza ku hlambela.

Ntlangu lowu ni wu ntlangu lowu ndzi wu vonaka leswaku ndzi nga kota ku wu tlanga i ntlangu wa netball hikuva ndzi ku leha ka mina ku ringanerile leswaku ndzi nga tlanga ntlangu wa muxaka lowu nakona ndza wu rhandza swinene, hikuva wu tlangiwa ngopfu hi vanhu va xisati.

Hi ku humelela loku ndzi titwa kahle ngopfu. Ndzi titwa ndzi ri muAfrika-Dzonga loyi a tinyungubyisaka hi tiko ra yena ni xipano xa yena. Xipano xa Afrika-Dzonga xi hi veka kahle emepeni leswaku hi tiveka leswaku hi dume hi yini hi ku hlula tanihi maAfrika-Dzonga.

Vuyelo lebyi nga byi nga kona eka ikhonomi ku va na mitlangu ya matiko ya misava eAfrika-Dzonga, i ku va vanhu va Afrika-Dzonga va kuma swintirhwana swa ku va va navetisa mabindzu ya vona vanhu eka vanhu va matiko ya le handle lava tlangaka mitlangu yo karhi. Ni ku va xavisela swo karhi leswi swi nga na nkoka kusuka la Afrika-Dzonga swo ka swi nga ri kona ematikweni laman'wanyana.

Swilo leswinene swo ti tsakisa swa le handle leswi ni nga swi endlaka emadorobeni, i ku va ndzi ya etindhawini leti va ti vitanaka sinema, ku ya vona mavonakule ku nga na mitlangu ya ku hambanahambana leyi tlangiwaka, ku nga na tifilimu ta ku hambanahambana. Ni le kaya, swa koteka ku va ndzi swi endla, hikuva masiku lama ku na minchumu leyi hi nghenelelaka kumbe hi hakelaka leswaku hi kota ku vona tifilimi tona teleto.

Ntlangu wa timavuri wu tlangiwa hi vana va rimbewu ra xinuna. Hakanyingi swi endla leswaku va kota ku langutisa xiyimo, va xi pimanisa, va kota ku kuma xitshunxo. Hikuva loko va langutane ni timavuri timbirhi, u va langutane na yin'we ku sungula leswaku ya vumbirhi u ta yi bisa ku yini. Swi tani na le vuton'wini, swi endla leswaku a languta xiyimo, a xi pimanisa, a xi vona leswaku, u ta xi nyika xitshunxo xihi kumbe u ta xi tshunxa hi ndlela yihi.

Ku tirhisana swi na nkoka swinene, ngopfungopfu loko vanhu va karhi va ri karhi va tirha hi ntlawa. Hikuva swi endla leswaku ku va na ntwanano eku tlangeni, leswaku hi ta kota ku hlula xipano lexin'wana hi va ku hi karhi hi jhekanjhekisana na xona. Loko ku nga ri na ku tirhisana, hi ri karhi hi lava ku hlula a swi nge endleki loko ku ri na ku kokela e tlhelo.

Leswi swi na mbuyelo wa kahle swi endla leswaku lavatsongo va va na ku navela ka ku va na vona va nghenelela ka timhaka ta mitlangu. Hikuva lavatsongo hi xitalo va tala ku hlohleteriwa hi swiendlo swa lavakulu. Loko lavakulu va kha va tinghenelerisa eka timhaka ta mitlangu hi ndlela yaleyo, swi endla leswaku lavatsongo va va na ku navela va hlohletelaka leswaku swa koteka ku tinghenelerisa eka mitlangu.

Ku va vanhu va nghenelela etimhakeni ta mitlangu swi na nkoka ngopfungopfu eka vantshwa swi endla leswaku va susa miehleketo ya vona eka timhaka a ta switsotsi ni swidzidziharisi hi swona swilo leswi swi dlayaka vantshwa va hina loko va nghenelela eka mitlangu swi ta endla leswi swa ku va hambana kumbe va sukela miehleketo ya ku tinghenelerisa eka switsotsi kumbe switsotsi kumbe swidzidziharisi swi na nkoka hi ndlela yaleyo.

Ku va munhu a hlurile a kuma xidlodlo eka ntlangu wo karhi lowu a nga hlula eka wona swi endla leswaku u titwa kahle u titwa u ri ni ntsako hikuva ku hlula i nchumu lowu lavaka hi munhu un'wana na un'wanyana i nchumu lowu tsakisaka swi nyika matimba leswaku u tirha hi matimba eku tlangeni ntlangu walowo leswaku u ta hlula nakambe swi endla u titwa u ri nhenha kumbe nhenhakasi entlangwini waloye.

Ku va ndzi hundzula ntirho wa mina wo hungasa wu va bindzu ni nga swi endla hi ndlela leyi ndzi nga ti nyika nkarhi wo tala ku va ndzi va kona eka bindzu ra mina kumbe ntirho wa mina lowu hungasa hi swona swi nga ta ni endla leswaku ndzi va ni ku tsakela swinene leswaku ndzi hundzula kumbe ndzi hundzula ntirho lowu wo hungasa ku va bindzu ro karhi ndzi ti nyika nkarhi wo tala ku va eka ntirho lowuwani.

Tindlela tin'wani leti ti tirhisiwaka manguva lawa ku va u xavisa swilo leswi endliwaka hi mavoko i ku va munhu a endla kumbe ku tirhisa inthanete kumbe a endla mapheji lama a nga ta wa tirhisa eka inthanete ku va a xavisa swilo leswi a swi endlaka a nga va a tirhisa Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram ni tin'wana tindhawu ta inthanete ta ku xavisela leswi swi pfuna leswaku munhu a kuma vaxavi va le kule na le kusuhani nakona a kuma vaxavi hi ku hatlisa.

Ku va matiko ya misava ya tala Afrika-Dzonga ya tala mitlangu swi nga va ni mintlhontlho ya kahle yo karhi hi ku cincana ka mindhavuko hi nkarhi wa swiendlakalo swa mitlangu ya matiko ya misava hikuva va matiko vaakelani loko ma fika laha tikweni va tisa mali xo sungula xa vumbirhi hi ku dyondzisiwa hi mindhavuko yo hambanahambana ya vanhu vo hambanahambana lava tshamaka eAfrika-Dzonga.

Ku va vanhu va ya emitlangwini leyi humelelaka kumbe leyi va ka kona emigangeni ya vona hambiloko va nga ri eku tlangeni hi ndlela yaleyo va nga endla leswaku mitlangu yi kota ku seketelelaka nakona swi endla leswaku lava tlangaka va va ni ntlhontlho wo karhi va tiva leswaku emigangeni mitlangu leyi endlaka va hi seketela swi endla leswaku va tsaka va nyikiwa matimba ku ya mahlweni va tlanga.

Munhu loyi a faneleke ku va muleteri wa swa mitlangu ya bolo u fanele a va munhu loyi a lehisaka mbilu swinene hikuva ku va muleteri i ntirho wu nkulukumba loko a vatlangi va wena va nga hlulanga swi vuya ehenhla ka wena hi yo mhaka u fanele u ri munhu loyi a nga heleli mbilu hi ku hatlisa u fanele u va u ri munhu loyi a ti nyiketeleke a tiyimisela veke leswaku a tirha ku va muleteri.

Mitlangu ya ndhuma leyi ni yi rhandzaka exikolweni xa mina i ntlangu wa netball lowu tlangiwaka ngopfungopfu hi vanhu va xisati ndzi wu rhandza swinene hikuva ndzi ringanerile hi ku ya hi ku leha ku va ndzi tlanga ntlangu lowu wa netball nakona i ntlangu wo tsakisa swinene.

Loko a ni ri na nkarhi wo wisa a ndzi ta wu tirhisa ku va ndzi nghena eka inthanete ndzi nghena eka ti social media ni ku nghena eka inthanete ku lavisisa hi swin'wana na swin'wana leswi swi pfunaka ku nga mahungu lama ma nga rhanga emahlweni na ku teka nkarhi wa mina ndzi ya tlanga bolo leyi vitaniwaka basket ball hikuva hi yona bolo leyi ni yi rhandzaka yi mianakanyo ya mina.

Ku fanele ku dyondzisiwa nkoka wa ku rima vanhu va fanele va byeriwa va dyondzisiwa leswaku nkoka wa ku rima i ncini nakona marimelo ma ta swi ta rimiwa ku yini nakona va dyondzisiwa mixaka ya swimilana leswi va faneleke ku swi byala eka misava yo karhi.

Lexi xi ndzi tsakiseke hi ntlangu wa springbok hi lembe ra twenty twenty three i ku va va hlule misava hinkwayo leswi a swi tsakisanga mina ntsena kambe swi tsaka ku basile na mupresidente wa tiko loyi a tsakile swinene a tivaka leswaku tiko ra yena hi rona ri nga ta kota ku ya ri ya ri ya yimela Afrika-Dzonga loko va tlanga ematikweni yan'wani.

Nkarhi lowu ni nga na ni nga va na wona lowu a wu tsakisa swinene lowu ndzi hlanganeke na vanhu lavantshwa hi ku tirhisa ntirho wa ntlawa wo ti tsakisa i nkarhi lowu a hi fambile tanihi xikolo hi humile riendzo hi ya hi ya tlanga basket ball ni swikolo swin'wanyana a ku ri nkarhi wo tsakisa swinene eka mina tanihi muntshwa.

Mitlangu yi hlohlotela hi ndlela leyinene ku va vanhu va hlangana na matiko man'wanyana hikuva swi endla leswaku va tsaka va tsakela ku va ku va na miphikizano ya matiko man'wana va hlangana va va xi xin'we va va ni ku hlulana exikarhi.

Ina, ndza pfumelelana ni mhaka leyiwani hikuva vantshwa hi minkarhi yo tala va rhandza ku tinghenelerisa eka mimphikizano eka mitlangu yo karhi leyi yi endlaka leswaku va languta yona ntsena nakona yi tisa ku hambana evuton'wini bya vona nakona yi endla leswaku va tshama va tsakile va tshama va ri vanhu lava va hleketaka hi ku hatlisa leswi swi endla leswaku vantshwa va phaseka rinoko ku va va nghenelela eka mitlangu yo karhi.

Ntirho wa ku tihungasa wu pfuna hi ndlela leyi ku va munhu a hundza eka nkarhi wo karhi wo tika swi endla leswaku munhu loko a ri ku tlangeni eka mitlangu yo karhi ngopfungopfu lowu a wu tsakelaka a hleketa hi ndlela ya kahle nakona a nga hleketi hi ku tikeriwa u ta huma eka miehleketo ya ku tikeriwa eka nkarhi wolowo leswaku a langutana ni ntlangu wolowo wu endla leswaku a kota ku hlula eka xiyimo xo karhi.

Leswi nga endlaka leswaku vantshwa va tsakisiwa hi timhaka ta vurimi i ku va loko va rimile kumbe timhaka ta swirhapa ku rima swirhapa i ku va loko va rimile swi swirhapa sweswo va endla bindzu ra ku va va xavisa swimilana swa vona leswi va va ka va swi rimile hi ndlela yin'wanyana va ta va va kha va endla timhaka ta ku va kuma mali.

A ndzi nga ta tsakelana naswona ku va vanghana va mina va nga seketeli ntirho wa mina wa ku ti hungasa kambe a ndzi ta va tsundzuxa leswaku swi na nkoka kunene ku va va ndzi seketela ku va ndzi endla ntirho wo tihungasa kumbe na vona va nga va na ku tsakela ku endla ntirho lowu wo ti hungasa.

Ndzi heta tiawara timbirhi ku endla ntirho wo tihungasa hikuva swi olola miri kwala vhikini.

Vanhu lava va tirhisaka kumbe va tirhisaka ndlela yo rima tanihi ndlela yo hundzisa nkarhi va endla leswaku nkarhi wu famba nakona va va va kha va swi tsakela ndzi vula hi tlhelo ra vurimi swi endla leswaku munhu loko a hungasa hi nchumu wo karhi a va ni ku tsakela.

Nkarhi lowu ndzi nga wu hlamuselaka lowu a ndzi endla ntirho wo tihungasa ni vanghana va mina hi loko a hi humile hi ya hi ya tlanga bolo leyi vitaniwaka basket ball hi nkarhi wa xidyambu a ku ri nkarhi wo tshwutshwisa mianakanyo swinene nakona a ku ri nkarhi wa kahle ku va hi va hi tinghenelerisa eka migingiriko wowalowo hikuva a swi endla leswaku hi ti olola miri.

Leswi swi nga ndzi endla leswaku ndzi titwa kahle swinene hikuva ndzi ta va ndzi ti oloverile eku heleni ka siku.